Ngiyacabanga ukuthi umamZodwa she's giving back to the community. Noma kungenzakala ukuthi kumele athengise okunye, imifino yakhe ukuthi athole imali ukuthi azokwazi ukuthi abe ne-profit. Uma kwenzakele ukuthi ayitholile leyo phrofithi ngenye inyanga, kufanelekile ukuthi angapha umphakathi ukudla okusele or imifino esele ngoba umphakathi wethu nawo uswele. So mina ngokuthatha ngokuthi is giving back to the community, nabo kwesinye isikhathi imali uma banayo, uma ebaphile ngamanye amaviki, nangamanye amaviki bayakwazi ukuthi uma nabo sebanayo imali yokuthi bathenge, bakwazi ukuthi bakwazi ukumthengela imifino yakhe. So kunokuthi ithathwe imifino esele, mhlawumbe singathatha ngokuthi uthengise mhlawumbe u-seventy percent kusele u-thirty, so kunokuthi u-thirty loyo ungalahlwa, ngiyacabanga ukuthi kubalulekile ukuthi angapha umphakathi.

Ukuhlolwa kwenhlabathi kubaluleke kakhulu la uzoqala khona ukuthi wakhe mhlawumbe kunesizathu or uzitholele nje umhlabathi ukuthi sowungaqala ukuthi ufake imifino. Kukhona inhlabathi noma ungafaka imifino ingakhuli, utholukuthi inhlabathi nayo leyo iyadinga ukuthi ivuselelwe, kubekhona ama-seed or kubekhona ezinye izinto ezizofakwa kuleyo nhlabathi ukuthi ikwazi ukuthi incedise ekukhiqizeleni kokudla okunye or koku mifino ezoba right. Kukhona inhlabathi ukuthi ungatshala kuyo but kungakhuli, kungabikho nje nomfino ovelayo. So leyo seyidinga ukuthi kubekhona izinto ezithelwayo ukuthi kuzokwazi ukuthi inhlabathi le iphile, izokwazi ukuthi iphilise nemifino ezoqala ukuthi ifakwe lapho or iqale ukuthi iphilise nama-seeds azobe afakwe lapho ukuthi akhule ngendlela efanele.

Mphakathi, kunohlelo olusha lengadi yasendlini, lolu hlelo luncedisa umphakathi ukuthi ukwazi ukuqala wenze izingadi zasendlini. Ngiyazi ukuthi sivamise ukuthi sibe nezingadi ngaphandle, kwendlu la ngaphandle nje eyadini lendlu, so lolu hlobo olusha luzosinceda ukuthi noma sitshala, sikwazi ukuthi sitshale ngaphakathi ezindlini. So ngihambile ngahlangana nabalimi bendabuko, basitshela ukuthi, or sathola nje impumelelo kubo ukuthi sizokwazi ukuthi sisebenzisane nabo ngendlela yokuthi bazosipha iziqalo zokuthi sikwazi ukuqala ingadi lezi ngama-seeds laba abazosinika wona ukuthi sikwazi ukuqala ingadi yasendlini. Ngikujabulele kakhulu loku engikuzwile ukuthi nathi singumphakathi sesizokwazi ukuthi sisebenzisane nabo.

Uma kuthathwa umhlaba kulabo abawusebenzela, ngicabanga ukuthi kuthumela umlayezo ongahambi ngendlela efanele ezizukulwaneni zethu. Uma umuntu sekasebenzile wakhipha amandla akho wonke, wazinikela ukuthi hhayi, ngizoba nomhlaba, ngizosebenza kanzima ngiwuthenge, angiboni kukhona isidingo ukuthi baphucwe lowo mhlaba ngoba bawusebenzele, kungokwabo. Kuyafana nokusebenza, uye emsebenzini usebenzele noma ngase kuba kuthiwa into yomhlaba kodwa usebenze, usebenzele ukuthi uzokwazi ukuthi ma kuphela isikhathi esithizeni ukwazi ukwenza into ethize ngaloko kusebenza kwakho. So, ukuthi babaphuce umhlaba abawusebenzele ngibona kungasiyimfanelo, yinto ekungamelanga ukuthi ingayenziwa kubo ngoba bawuthole ngendlela efanele.